Ke ikutlwa ke sa kgotsofala ho hang ka hobane hona jwale malapeng, re se re shebella di tsona di television-e, re dutse kaofela le bana. Mme e se e le ntho e sa lokang hore o shebelle ntho tseo, o di shebella le bana ba banyane.

Ka bua hore video ena hona le moo ke e rekileng teng, empa ba itse ho nna ha ena ntho tseo tse sa shebeleng ke bana. Ke bona hore ka ba ba buile maka.

Ho bohlokwa haholo hore re be le di Wi-Fi hotspot hona mona university-ing ka hobane di ya hlokahala, ha holoholo ha re etsa tsona ntho tsa sekolo. Ntho tse ding di hloka hore re kene mona ho marangrang, re batlisise haholo ka ntho eo re tlabeng re e etsa.

hore ntho ena ya dikoranta e fedisitswe ke ha ho kena ntho tsena tsa technology marangrang, mme ke tsona tse entsweng hore ho se hlole batho ba reka dikoranta, e leng ntho e ne e tlwaelehileng . Ke nahana hore hape dikoranta tsena di ne di sebedisetswa le dintho tse ding, batho ba bang ba ne ba e sebedisetsa ho ithusa ka ntlwaneng.

A nhlophile nako e telele mme ke a mo thibela mona mohaleng wa ka. Mme ke mo lokolla ka mora dibeke tse pedi ha ke nahana, ha ebe o sentse a thotse.

media, o ka kgona hore o be mohumi e leng ntho e buang nnete ka hobane batho ba bang, ke yona ntho eo ba e sebedisang hore ba kgone ho beha dijo tafoleng, ka ha ho thwe ke di influencer ka senyesemane. Mme hape nthwe ngwe e mpe ka social media ke hore batho ba na le ho nyenyefatsa, mme o qetelletse o dile serithi.

Ditokomane tse hlokahalang moo, o hloka buka ya hao ya boitsebiso, mme o hlokomele bopaki ba hore o dula hokae, mme o hlokomele bopaki ba hore o patetse. Ha o patala o sebedisa dinomoro tsa banka ya bona, e leng ya netbank, mme o kenye o tsamaise tjhelete.

Nna ke etsa bonnete ba hore pele ke ditaba, ke di netefatsa pele. Mme e le hore ke batlisise pele hore ke nnete, ene e ngotswe pele ke e phatlalatsa.

ke e ratang ka mohala wa ka wa thekeng, ke hore ntho engwe le engwe o kgona ho etsa ka mohala wa hao, ho tshwana le ha o patala, o tswa o lo reka. O kgona ho sebedisa founu ya hao, ho patala ntho tseo.

Ngwana hao o nkile founo ya ka, mme a e penya penya. Hona jwale ke batlana le playlist-i ya ka, ene ha ke e thole jwale, ke kopa o kgalemela ngwana hao, hore a tlohelle ho bapala ka founu ya ka, hobane o ntsha dintho tsa ka founung.

Nna ha se maleme a mangata ao ke wa tsebang Afrika Borwa mona, empa ke ntse ke batla ho ithuta a mang a tsona, ao ke wa tsebang ke tseba ho bua senyesemane, ke tsebe ho bua sesotho e leng puo ya lapeng, ke tseba ho bua sezulu, ke tsebe ho bua setswana, ke tsebe ho bua le sepedi. ke ithutile tsona, haholo ka founu ya ka.

sa fumana monyetla wa hore o shebelle ntho e itseng ka nako eo, wa kgona hore o ye hona mo television-eng ya hao, mme o shebane le yona, mme o tla e thola hore o kgonne ho e sheba hape. Mme ke nahana hore ke nnete hore ho shebella ntho e le ngwe bosibu le motshehare. Nna ke nahana hore batho ha ba ka tlwaela haholo ho kenya ntho tsena tsa di Wi-Fi, ka hobane sekotlolo sena sa satelite se ntse se bapadisa ntho e le ngwe ho ya ho ile.

hore ke nka e phatlalatsa lefatshe ka bophara, mme haholo mona marangrang, hore batho ba tle ba tsebe hore ka letsatsi le itseng re tlabe re keteka heritage day.

Cloud computing e nthusitse haholo ho boloka ditokomane tsa ka tsa bohlokwa teng, e leng ha ke ileng ka di nka di photo, mme ka di kenya moo, hore ha ke di hloka ke kgone ho di thola di bolokehile.

Ke founa ka lebaka la hore maobane motlakase o ile wa tsamaya, mme ha o kgutla, wa kgutla ka matla, mme hwa etsahala hore router ya ka e senyehe. Ke founa ka lebaka la hore ke kopa hore ke lokisetse router, or, kapa ke fuwe router e nngwe e ntjha.

ya rugby e monate haholo motswalle wa ka ke o jwetse, haholo ka hobane ha e bapala, re bokana kaofela ho tla tshehetsa batho ba bapalang rugby. Ho monate haholo ho wa binwa, mme re shebeletse papadi ena ya rugby.

Le ha di-magazine di ne di tumme mehleng ya kgale, empa le hona jwale di ntse di fumaneha dishopong tse ding. Mme ke di reka di shopong tse ding hore ke kgone ho thusa bana, ha ba batla ditshwantsho.